Amakhambi esintu asebenza kahle ekwelapheni izinkinga ezithile zezempilo, ikakhulukazi lezo ezincane nezivamile. Nokho ukusebenza kwawo kuncike ohlotsheni lwesifo. Indlela esetshenziswa ngayo ngobufakazi besayensi obukhona. Izimo lapho amakhambi esintu angaba wusizo, izifo ezihlobene nokuvuvukala. Futhi izimo lapho amakhambi angafanele ukusetshenziswa yedwa. Amakhambi esintu angaba usizo ekwelapheni izifo ezincane nasekuthuthukiseni impilo kodwa kufanele asetshenziswe ngokuhlakanipha. Uma isifo sinzima noma sidinga ukunakekelwa okukhethekile, kungcono ukusebenzisa amakhambi njengesekela imithi yesimanje kunokuyishiya ngokuphelele.

Amanzi. Ngakithi babhekana nenkinga yamanzi kakhulu ikakhulukazi ebusika okuwukuthi badinga ukuthi basebenzise yona for ukuthi kwenziwe imithi. Nanokushoda ngabasebenzi okufana nodokotela. Uthole ukuthi endaweni kunodokotela oyedwa, abantu abagulayo noma abadinga usizo kuzofanele bonke balinde udokotela oyedwa. Okungase kube ngaphezu kwamandla akhe uma esefika .

Odokotela bezidingo ezifana namehlo, odokotela bezindlebe, odokotela bamehlo, bale zifo lezi ey'ncane ukuthi bahlale bavakashela izibhedlela zasemakhaya. Ukuze bakwazi ukuthi bavimbe izinto ezingahle zi-lead-ele ekuthenini ogogo noma abantu bagcine sebeney'nkinga ey'fana ney'nkinga zamehlo ebezingalungiseka ngaphambilini.

Uma ufika emtholampilo kuzoqale kube nokuvumelana zokuhlola. Kuzoba nokubonisana ngaphambi kokuhlolwa ukuze uqonde kahle Inqubo ukuthi kungani uhlolelwa kanye nezinketho zokwelashwa. Kune-test ye-swab le efakwa emlomeni. Kune-test ye-blood. Umchamo omncane nje wegazi uthathwa ukuze uhlole izinga. I-test ye-home test kunezindlela zokuhlola ekhaya. Kanti futhi akufanele wesabe kubalulekile ukuthi uwazi isimo okuso kungaze kube late.

Yebo, esibhedlela zikahulumeni kunemithombo ehlukahlukene yokweseka abahlukunyezwa ngokobulili i-BBV. Kukhona amaThuthuzela care center ahlinzeke ngosizo lwezokulashwa, ukwesekwa kwengqondo, nezinsiza zomthetho kwabantu abathintekile. Futhi abahlukunyezwa abangathola usizo lobuchwepheshe wezempilo abangasiza ekubeni amacala nase kulandeleni izinsizakalo zomthetho. Uma lezi zinhlelo zingathuthukiswa kungaba kuhle uma kungaphakanyiswa izindawo zokuhlala zezikhashana nokwandisa ukwesekwa kwengqondo kwabasindile kwi-GB.

Mina, njengomholi womhlaba oxhumanisa ukusabela ubhubhane ngizokwakha inhlangano yomhlaba wonke ezohlanganyela ukwabelana ngolwazi nezinsiza nemithi. Ngingenza izinkampani, futhi lezo nkampani lezo kungaba. Kubalulekile ukuthi like sakhe ubudlelwano obuqinile namazwe anobuchwepheshe bezokulapha, izinkampani namakhemikhali kanye nezikhungo zocwaningo ukuze like kuthuthukiswe umgomo nokwelashwa. Ukusebenzisana namazwe kuzobandakanya ukuxhasa amazwe asathuthuka nokwakha ama-system aqinile kwenzempilo yabo, emhlabeni wonke jikelele.

Abantu abadala kumele bathole impesheni ehlangabeza nezidingo zabo eziyisisekelo okungenani kungaba yi-five thousand ngenyanga. Ukuze bakwazi ukukhokhela ukudla, iy'ndleko zokwelapha kanye nezindlu. Njengamanje impesheni abayiholayo inganela ngoba inyuka, inganela ngoba inyuka kancane uma kuqhathanisa nokwenyuka kwezindleko zokuphila. Ikakhulukazi ukudla nezokwelapha, abantu abadala abaningi abasenamandla okusebenza futhi abanazo izinsiza ezifanele zokuziphilisa. So, ngaleyo ndlela kudingeka uhulumeni ayikhuphule impesheni ukuze bathole impilo enesithunzi nesithozela.

Ukuze iziguli ezihlala ezindaweni ezikude zikwazi ukufinyelela esibhedlela kalula, uhulumeni kufanele izithuthi zomphakathi ezikhethekile zokuhamba ngezikhathi ezithile yabo a-provide ngezithuthi. Kungasiza futhi ukwakha izikhungo zezempilo ezincane eziseduze nezakhamuzi lapho singathola khona usizo lezempilo oluyisisekelo ngaphandle kokuhamba ilanga ibanga elide. Ngaphezu kwalokho, izinhlelo zokwelashwa ngezincingo like telemedicine zingasiza kakhulu. Zivumela odokotela ukuthi banikeze izeluleko kubantu abadala bangadingi ukuya esibhedlela njalo. Lokhu kungathuthukisa impilo yabantu abahlala ezindaweni ezikude futhi kunciphise ukungena esibhedlela .

Yebo, ngiyakholelwa kwimithi yesintu nezindlela zokwelapha zendabuko ngoba iyingxenye ebalulekile yesiko namagugu abantu abaningi. Imithi yesintu like isetshenziselwa amakhulu eminyaka ukwelapha izifo ezahlukene futhi eminye yayo isekelwa ngocwaningo lwesayensi, Futhi abantu abaningi bathola induduzo zokwelashwa ngale ndlela, ikakhulukazi ezindaweni ezikude lapho izinsiza sezimane zingatholakala kalula yabo. So, nokho kubalulekile ukuthi le mithi isetshenziswe ngokuhlakanipha futhi ihlanganise nokozwelapha zesimanje, ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokusebenza kwayo kahle.

umama osekhulile ngingenza ukumsiza ekukhululeni ukuphuza amaphilisi akhe esifo sikashukela kungasiza like ukumqophisela iwashi elinama alamu noma ukumisa isikhumbuzo efonini yakhe. Ngaphezu kwalokho, ukwakha uhlelo lwansuku zonke oluhlanganisa isikhathi sokudla nesokuphuza amaphilisi kungamqondisa kangcono. Ungamunika ibhokisi like ngingavele ngimunike hlampe ibhokisi lezi phuzo like pill orgarnizer, ezihlukaniswe ngezinsuku namahora ukuze kube lula ukulandela imithi ayithathile yabo. Uma kungenzeka umndeni noma umakhelwane angamsiza ngokumkhumbuza noma ukumgada kuqinisekiswe ukuthi uyalandela umthetho wakhe wemithi ngaphandle kokuphazamiseka .

Ngiklama irempu ehlakaniphile like enezinga like eliguquguqukayo elifanele izidingo zomsebenzi. Le rempu ehlakaniphile ingasebenza noma ingasebenzisa izinzwa, amasensazi kanye nemoto kagesi ukuhlela ubude nokuthambeka ngokuzenzakalelayo yabo. Ekuqiniseka ukuphepha nokulula kokuyisebenzisa, like izinga ezibambekayo kanye nezinto ezingasheleli, ama-non-slippery materials, zingathuthukisa ukuqina nobuhle. Like lolu hlelo lungathuthukisa ukufinyelela ngokwenza kube lula kwabantu abakhubazekile ukuthi bangene ezakhiweni ngaphandle kokuncika kosizo kwabanye ekulinganise amathuba abo abo okuzimele.